Kuqakathekile ngombana lapha uya khona elizweni uzokufuna imali yokuthenga ukudla begodu nemali yokubhadala lapha uzabe uhlala khona.

Into engibona edla imali lokha ekukhambeni yimali oyisebenzisa ukuthenga ukudla ngombana angekhe ukhambe indlela ede ulambile ungakadli lutho.

Izeluleko zokonga imali nakakhambako ngingamupha bona azi ukuthi uyosebenzisa malini lapha ayakhona nokubuya begodu imali azoyisebenzisa ukuthenga ukudla nanyana imali azoyisebenzisa ukubhadela lapha azokuhlala khona.

Ikambiso engiyilandelako esikhathini sanje ukukhamba ngesiphaphamtjhini ngombana simsinya begodu siyasiza lokha nawukhamba ikhambo elide.

Ungaphazamisa umuntu khulu ngombana uzabe ubeke imali yakho ucabanga bona iyanele mawufika phetjheya uthole ukuthi imali ayaneli yincani.

Ngingamhlathulula ngimbonisa bona kumele azi bona iranda liyehla liyehla linyuke angekhe lihlale lise endaweni eyi-one.

Ngingamyelelisa bona aye emawoteleni abhadela imali encani ukuthi akghone ukuthi akghone ukonga imali yakhe.

Ngingamyelelisa bona abe nesiqiniseko sokuthi lapha athenga ithikithi yindaweni e-right begodu esemthethweni.

Kumele baqale ku-inthanethi ngombana kuzobasiza khulu ubona bazi ukuthi imali yabo leyo kumaranda izabe iyimalini.

Kuqakathekile ngombana kumele wazi bona uzokusebenzisa imali engangani ezintweni ozozenza.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo khulu ekhambeni nabatjhugulula imali kobana abantu bayarojwa ngombana abazi bona imali yendawo leyo iyimalini begodu isebenza njani.

Ayilingani ngombana ilizwe nelizwe lisebenzisana imali ehlukahlukeneko.

Iye, uqakathekile ngombana iinlelesi zinengi bazokurobha ngombana uzabe ungazi bona iimali zamazwe amanye ziyalingana begodu kuyimalini.

Kumele uqale ku-inthanethi ngombana izokusiza khulu bona wazi ukuthi imali yelizwe lapha uyakhona isebenza njani.

Mina ngicabanga bona akukghonakali.

Iye, kuqakathekile ngombana kuzobasiza lokhana nababona imali iphuma ebhanga umuntu angaphetjheya.

Okungcono kuphatha ikarada ngombana angekhe ulahle imali begodu ikarada nayilahlekileko ungakghona ukusebenzisa i-phone.

Kumele uqale ku-inthanethi kuzokusiza bona wazi ukuthi bazodosa malini lokha nawukhupha imali ku-ATM.

Okungcono ukuyitjhugulula lokha nawusele ungaphetjheya ngombana angeke usebenzise imali enengi ukutjhugulula imali.

Ikarada lemali yekhambo ngilo lela olisebenzisa nawuya kwezinye iindawo begodu lisiza khulu lisiza bona ukghone ukusebenzisa imali yakho ngendlela ekahle.

Ezinye iindawo engizaziko i-Amerika isebenzisa ama-Dollars, i-Nigeria isebenzisa ama-Niara begodu iBotswana isebenzisa amaPula.

Indlela ongasiza ngayo bona ungasebenzisi imali budlabha ukusizitjela bona endaweni leyo ukhambela ini begodu kumele ilwazi bona kuqakathekile ukuthi ube nemali eqadini ezokusiza lokha mawufuna izinto.

Kuqakathekile ngombana uzodinga imali yokuthenga ukudla nemali yokubhadela ithikithi begodu nemali ozobhadela emahotela lapha ozabe ulala khona.

Into edla imali khulu nawunekhambo yimali, yimali ozobhadela ithikithi lesiphaphamtjhini ngombana ibanga libalide begodu isiphaphamtjhini ngiyo yodwa indlela eyokwenza bona ufike msinyana begodu ithikithi lesiphaphamtjhini libiza imali enengi.

Izeluleko engingamupha zona zokobana akghone ukonga imali nakanekhambo, kumele ahlale emahoteleni angabizi imali ephezulu begodu kumele abhukhe amathikithi ngesikhathi.

Mina ngilalela ikambiso yokusebenzisa isiphaphamtjhini lokha manginekhambo elide.

Uma iranda lehla kwenza ikhambo lomuntu libize imali enengi khulu ngombana kumele anciphise izinto ayofuna ukwenza kwenye ilizwi namkha izinto azofuna ukuzijabulisa ngazo.

Akusilo iphuthu lakhe kungenca yokutjhuguluka kwamaranda nakaqathaniswa nama-dollar wase-America.

Kumele ahlele kahle izinto zakhe lokha makathenga ithikithi namkha nakabhala indawo yokuhlala.

Ungathengi noma kukuphi ithikithi. Qinisekisa bona ikhamphani othenga kiyo ithikithi liyaziwa begodu lisemthethweni.

Bangasebenzisa ama-App ngombana akhona ama-App asiza abantu kobana imali isebenza njani begodu itjhuguluka njani ngamazwe.

Ukuhlela imali kuqakathekile ngombana kwenza bona ikhambo lakho lingabinzima.

Bahlangabezana nezinto ezinengi ezifana nokwebelwa imali ngombana akazi bona imali yangelizwe lelo isebenza njani.

Lingani ngombana umnotho namkha umbuso kanye nokutjhenjwa kwalelolizwe zime njani.

Iye, ngombana kuzomsiza ukuvikela imali yakhe namkha ukuhlela kahle izindleko nokuthola inani elifaneleko.

Ngokusebenzisa ama-App kanye nezinhlelo zesimanje.

Iye, ngombana inengi lamabhanga namaflayi abizwa ngama-airlines asebenzisa iindleko ezihlanganisa imali noma amamayela ama-miles points.

Iye, kuyatlhogeka ngombana uma ebikele ibhanga kuzobalula ukusizwa umakwenzeke ikhathi lakhe lilahlekile namkha libanjwe ngaphetjheya.

Kumele usebenzise ikarada lokha mawunekhambo elide ngombana kuzokusiza begodu kuphephile kakhulu kunokuthwala imali enengi.

Kumele uqale ku-inthanethi bona i-international ATM withdraw fee ibiza malini namkha i-foreign transaction fee kuzokusiza lokho bona wazi ukuthi babiza malini.

Okungcono ukuyitjhugulula ekhethwapha ngombana kuphephile begodu ikakhulukazi uma uthola emabhangeni amakhulu.

Ikarada lemali lingumhlobo wekarada lifana ne-VISA begodu lisiza ngombana linikela ukuphepha namkha ukulawula i-exchange rates.